Ho ba le ho ba le Wi-Fi lekeisheneng ho thusitse batho hore ba tsebe ho sebedisa data ya bona hantle ka nako le ka maikarabelo. Wi-Fi e thusa batho hore ba tsebe ho batla mesebetsi, le hore ba tsebe ho fetola di-email tsa bona, le hore ba tsebe ho fetola sohle se ba tshwanetseng ho se etsa inthaneteng. Wi-Fi e thusitse setjhaba haholo ka tsela e matla, e kgethehileng.

Nna ke rata ya dikalane tse kabang leshome kapa mashome a mabedi. Nako ya hore ke dishebelle kaofela, ke etsa mahareng a beke, e be e le hore ke a hlopha hore ka Mantaha ke shebella e itseng. Ka Labobedi ke shebella e itseng, jwalo jwalo ho fihlella ka Sontaha. E ka mokgwa oo ke kgonang ho di shebella kaofela. Le ka Labobedi hoo ke a kgetha hore na ke shebella dikanale tse kae.

Ke tlo re ho yena a dule fatshe, a theole moya e be wa njwetsa na bothata ke eng. Ebe ke qala ka ho etsang? Ka ho sheba founung ya hae hore data eo ha ya sebediswa ke yena na. Haebe e sa sebediswa ke yena, ke tla mo fa tjhelete ya hae kapa ka mo etsetsa e nngwe e ntjha. Batho ba tlang ka ditletlebo tse tjena ke ba thusa ka hore re dule fatshe re buisane, re fihlelle tharollo ya tletlebo tseo tse batlang ka tsona ho nna.

Malome, ditaba tseo o batlang ho di bala pampiring o ka di fumana mohaleng. Ha o ka bula mohala wa hao, wa kena internet-eng wa search-a hore na o batlana le eng, wa fuputsa, o ka e fumana hona mono inthaneteng. Founu ya hao kapa mohala wa hao ke ona o ka etsang hore o fokotse tjhelete eo o e sebedisang bakeng sa ho reka koranta kapa yona pampiri.

Ntho e ke tlo etsa hore ke fumane mosebetsi ona ke hore ke tsamaye ke ye company-ing eo ho batlwang batho hore ba tlo bala ditaba tsa di-magazine. Ebe ke kopa fomo e ke tlo e tlatsa kapo ke siya CV ya ka hore ba tsebe ho mo mpitsa for ho interviewer le ho tsamaya screening. Ha ke qeta moo, ebe ke a ke a hlophiswa hore na ke tlo qala ho sebetsa neneng. Ho tsamaya interview ke hona ho tlo nthusa hore ke tsebe ho fumana mosebetsi ona.

Ke fihlile shopong monana, ka tlo reka data e etsang mashome a mahlano. Ke lekile ho e kenya founung. Yaba founu ya ka e mpha molaetsa wa hore data ena e se e sebedisitswe. Jwale, ke kopa le mphe tjhelete ya ka mme le nke data ya lona. Ke tsamaye ka kgotso ke lo e batla nqeng e nngwe. Le nrekiseditse data e seng e sebedisitswe ke sa tsebe na e sebedisitswe ke mang.

Ngwana ka, ke kopa o kgaotse ho sebedisa data ka pele founung ya hao. Kgaotsa ho kena internet-eng kapa ho shebella di-video tseo sa tshwanelang ho di shebella. Kgaotsa ho sebedisa data eo hampe hobaneneng data eo ha ke e reka ha ke e kga difateng. Ke e rekile ka tjhelete, ene tjhelete e ya sebetswa ngwana ka.

Ha ke phone ha ke founela khampani eo ke rekang data ho yona. Ba nhlaloseditse ba re ho nna data ya ka e qetwa ke hore ke connect-ile ho internet nako e telele. Ebile ho na le batho ba connect-ileng hotspot-eng ya founu ya ka. Jwale ba re ke lona lebaka le etsang hore data ya ka e fele. Ka pele ke tlamehile ke kwale hotspot le hore ke fokotse ho kena internet-eng nako e telele.

Lebaka le etsang hore batho ba se ke ba ya dibaesekopong ke hore ba se ba shebella di-television tsa bona ka matlung. Hore re etse batho hore ba ye dibaesekopong, re tlamehile ho batla seo se sa bapallweng haholo television-eng ebe sona se re se bapatsang dibaesekopong. Re bapatse dintho tse sa tshwaneng le tsa relevision-eng. Ho etsa hore batho ba tsebe ho ya dibaesekopong.

Wi-Fi ya Setjhaba ha o batla ho kena ho yona o ya moo mo Wi-Fi e leng teng, ha o fihla teng o bula Wi-Fi ya hao. O batlana le Wi-Fi eo ya setjhaba. O pressa yona o e penye ha o qeta ho e penya o connect ho yona Wi-Fi eno ya setjhaba. Ebe ha e se e connect-ile e tla tjho hore o tlamehile o etse jwang hore o connect hore e tsebe ho sebetsa.